Azange ndayifumana loo nto leyo mna.

Andiyithandi into yokuba ufike emveni kwexesha xa inguwe oqhubayo kuba loo nto isenza ukuba sifike leyithi apho siya khona. Ndiyacela ufike ngexesha kuba xa iye ingabanye abantu abazokulanda bafika ngexesha kuwe, ndiyakucela.

Azange ndazibona ndijamelene neengozi ndihamba ngenyawo.

Xa uhamba ngenqwelomoya uye ukhawuleze ufike apho uya khona kanti xa uhamba ngebhasi kuye kuthabathe ixesha ukufika.

Apho ndikhoyo zikhona izithuthi zasesibhedlele. Zibanceda kakhulu abantu ukuba bakwazi ukufikelela ezibhedlele bafumane uncedo labawufumanayo.

Uyakhawuleza ukufika apho uya khona kwaye abathathi xesha ukuba baze bazokulanda. Baye bakuthathe apho ufuna usiwa khona bakubeke phambi kwendlu xa bekugodusa.

Oonotekisi into ekufuneke bayenzile funeke bayeke umona basebenzisane. Omnye xa ezibona ukuba ugcwele anikezele abantu komnye. Umntu ayeke ufuna ukuthatha abantu abanintsi emnye.

Ewe, ndiziva ndingakhuselekanga xa ndihamba ngeenyawo kuba kaloku ezinye iindawo esihamba kuzo abantu bathi xa bekubona uhamba wedwa ngeenyawo umntu akubone ulixhoba afune ukubamba inkunzi.

Xa ndihamba umgama omde ndibona iindawo endingazange ndazibona, ndibuke ndenzeni. Ze ndidibane nabantu ngabantu apha ezindleleni, ndifunde nangabantu nangendlela abanye abantu abaphila ngayo nendlela abanye abantu abaqhuba, abaqhuba ngazo kwezinye iindawo.

Amapolisa endlela into ekufuneke ayenzile funeka bambambe umqhubi wetekisi futhuzi bamthathele netekisi leyo yakhe angaze aphinde akhwelise abantu. Baphinde bamhlawulise imali apho azawuva khona kakhulu xa eseyikhuphile aze afunde isifundo.

Abantu banokusebenzisa iinqwelomoya apho uzofika msinyane apho uya khona kwaye uzabe uhleli unethezekile ungenalo ixhala lokuba uzofika ebusuku. Abantu mabaziqhelise ukuthatha iinqwelomoya, zona zikhuselekile ngaphezu kunezithuthi.

Abantu funeka baboniswe ukuba ukhuseleke kangakanani na uloliwe, baboniswe nendlela uloliwe aqhutywa ngayo ngabantu ukuze abantu bakwazi ukumthemba uloliwe.

Ilungiswe kakuhle kuba yonke into ime kwindawo yayo, futhuzi awusokoli uba mawufumane itekisi apho uya khona kwaye ikhuseleke kakhulu.

Ndingabaxelela ukuba yindawo eyalala inkokheli yethu yenkululeko nendlela eyayihleli ngayo khona, ndibabonise negumbi eyayilala kulo.

Kufuneka ukuba athi xa ehamba esitalatoleni ajonge iimoto, athi naxa eza kuwela indlela ajonge ekhohlo nasekunene. Aze angahambi yedwa xa ehamba endleleni ahambe nabanye abantwana kwenzela azokukhuseleka angabi lixhoba lokuba abanjwe inkunzi.

Abantu bathetha unothanda kwaye abantu abayijongi indlela abathetha ngayo noonoteksi, kwaye abantu bafuna ukuphathwa ngembeko kodwa imbeko abanayo.

Funeka unawo amaphepha abonisa ukuba uya kule ndawo uya kuyo kwaye funeka ube nazo nezinto ezibonakalisa ukuba ungulo mntu unguye na.

Funeka umqhubi webhayisikile anxibe izinto ezenza ukuba xa umqhubi wemoto eqhuba ambone. Anganxibi impahla emnyama kuba umqhubi wemoto asoze ambone. Funeka anxibe izinto ezibhanyabhanya ezizomenza ukuba umqhubi wemoto ambone eseza ukuba nankuya umqhubi webhayisikile.

Xa umqhubi esilela kumgangatho ofanelekileyo wendlela ufaka nabanye abantu emngciphekweni kuba uza kwenza iingozi kubhubhe abantu abanintsi.

Xa uhamba umgama omde ebusuku, iindlela noko azibinintsi imoto endleleni kanti xa uhamba emini zininzi iindlela, zininzi iimoto endleleni kuba wonke umntu usendleleni. Kanti ebusuku bambalwa abantu abasendleleni, kungcono uhambe ebusuku.